Idatha ngingatjho bona libiza imali ephezulu ngalesi isikhathi ngombana banengi tle, abantu abasebenzisa i-inthanethi begodu liyabiza lona, liyabiza.

Idatha liqakatheke khulu ebantwini ngombana esikhathini sanjena woke umuntu usebenzise i-inthanethi ukuthola ilwazi leli alifunako. Kanti woke umuntu, sikhamba esikhathini setheknoloji, lapho zoke izinto zikhambe zithuthuka ngetheknoloji. Ngalokho-ke liqakatheke khulu idatha.

Okuqeda khulu idatha phakathi kokuthumelana umlayezo nokubukela amavidiyo, kubukela amavidiyo. Amavidiyo adla khulu idatha ngendlela erarileko.

Umuntu angabulunga idatha ngokuthi, amavidiyo angawabukela kodwana aye mhlamunye eenthabathabeni zeentolo lapho kune-Wi-Fi khona. Afike a-download khona amavidiyo azowabukela, ngemva kwesikhathi. Bese-ke idatha lakhe alisebenzisele izinto ezibalulekileko. Ngalokho uyakwazi umuntu ukubulunga idatha lakhe.

Lokhanyana umuntu nakaphelelwe lidatha kutjho bona, angekhe akwazi ukuthi asebenzise inthanethi.

Zinengi iindlela lapho umuntu angathenga khona idatha. Ungathenga idatha ngebulungelweni lakho lebhanga, ungathenga idatha esitolo. Ungalithenga idatha, uzithengele wena i-airtime ufake kumaliledinini wakho, bese uyazithengela wena idatha ozobe ulifuna elanela i-airtime yakho.

Idatha liyahluka ngeSewula Afrikha, liyangokweengaba, ngokweengaba, elinye uyalithola elibiza iinkulungwana zamaranda. Uyalithole elibiza ikhulu, kuya ngokuthi wena ufuna elingangani nokuthi wena ungakghona ukuthenga lamalini.

Idatha kufanele bona libize imali engathi iphasi, lokhanyana nalithengwa bentwana besikolo, ngombana abentwana besikolo fanele bakghone ukuthi balithenge, bakwazi ukubhala imisebenzi yabo ebayenza nge-inthanethi.

Likhona idatha le-WhatsApp, kanti likhona idatha le-Facebook lapho iinkundla zokuthintana ezifana nabo-Twitter njalonjalo.

Ipilo le ngaphandle kwedatha akusese ngiyo ngombana izinto ezinengi zila kibomaliledinini, sifunda okhulu kibomaliledinini. Sikghona ngokuthi thina ekhaya, kube khona i-Wi-Fi, lapho-ke sithenga idatha elaneleko, elanele woku umuntu begodu elingabizi khulu.

Into eyenza bona idatha leSewula Afrikha libize khulu, kungombana ngapha eSewula Afrikha akufani neenarheni zangaphandle. Ngombana ngaphandle ngale la, eendaweni ezifana njengaboKenya, abantu bakhona kanengi, itheknoloji yabo ayikakathuthuki yaba sezingeni leli elikhona ngeSewula Afrikha. Begodu abantu bakhona baphila ekadeni, izinto ezinengi abazilemuki, izinto ezinengi abazazi.

Idatha ngilonga ngokuthi ngilisebenzisela izinto eziqakathekileko, lokhu kokubukela amavidiyo kudla idatha begodu angithandi nami ukusoloko ngibukela amavidiyo, ngombana angidlela idatha. Lokhanyana nangenza lokhu, nalokhu, kodwana okubalulekileko, awa liyabulungeka idatha lami.

Ikhamphani enedatha elibiza ngconywana, idatha le-Rain namtjhana idatha ikhamphani ye-Telkom. Kodwana i-Telkom ikhambe itshwenya khulu eendaweni ezisemakhaya ngombana ayikhambi kuhle inthanethi ngapho.

Into edla khulu idatha ngingatjho bona, iinkundla zokuthintana ezidla khulu idatha ngombana kanengi uqeda isikhathi eside ulaphaya ubukele namavidiyo njalonjalo. Lokho-ke kuyaliqeda idatha, kuliqeda khulu.

Iye, idatha nawufuna lingakupheleli msinya, kufuna bona ulithenge ngobunengi, ukuze ukwazi ukwenzi izinto zakho uziqede lokhanyana nawusebenzisa i-inthanethi.

Ungalithenga idatha ngebulungelweni lakho, namtjhana uthenge i-airtime. Uthenge nje nangeentolo ungakwazi ukulithenga idatha.

Idatha kuyokuya ngokuthi, wenu uthenge lesikhathi esingangani. Likhona elihlala kuze kuphele inyanga. Kukhona elinye lihlala amalanga amathathu, amalanga alikhomba kuyokuya ngokobana wena uthenge elihlala isikhathi esingangani.

Kufanele uthenge i-Router nawufuna bona idatha lakho lingapheli msinya. I-Router iyasiza khulu kwamambala.

Kufanele bona, uqale bona, idatha lakho lifanele isikhathi esingangani, begodu ulisebenzisa kangangani. Nakwenzekileko ukuthi idatha lakho olithenge ukuthi lihlale inyanga, liphela msinyana, kufanele bona ulungise lapho.

Into engaqeda bona, uqede umukghwa lo, yinto yokobana uzitholele i-Wi-Fi. Kuyokuba lula khulu lokho nawubhadela i-Wi-Fi, ubhadele ngakanye ngenyanga njalonjalo.

Ilisizo khulu ebafundini idatha le-Wi-Fi, ngombana abafundi bayakwazi ukwenza umsebenzi wabo, ngaphandle kokuphazamiseka nokuthi baphelelwe lidatha bangakaqedi umsebenzi wabo.

Itheknoloji esakhasako, yitheknoloji engakathuthuki khulu. Yitheknoloji esese sezingeni eliphasi.

Itheknoloji ingasiza khulu ekuthuthukiseni zefundo ngeSewula Afrikha.

Itheknoloji ingabasiza khulu abantu abakhubazekileko, kobana bafunde bazi izinto ezinengi, ngayo itheknoloji. Nawungaboniko mhlambe, ube nomaliledinini obamsizi wakho, izinto ezifana njengalezo.

Iye, ngiyakukholwa lokhu kokuthi kulula ukuthi umntwana etjiwe, akhukhuthiswe ngokudoswa ngamavidiyo weenkundla zokuthintana ngombana iinkundla zokuthintana zinamavidiyo amanengi ahlukahlukeneko athandwa bentwana ingakho-ke kubalula bona umntwana etjiwe, akhukhuthiswe ngokudoswa ngamavidiyo weenkundla zokuthintana.

Iye, uqinisile. Iindaba ezitholakala kumaphephandaba uzifumana sezipholile kanye-ke ozifumana ku-inthanethi uzithola zisatjhisa ngombana iindaba eziphuma ku-inthanethi uzithola nje bewuzibone nje begodu abantu baku-inthanethi, indaba bayikhipha khona nje beyifike ebantwini ngesikhatjhana esincani.

Iye, ngicabanga bona amavidiyo abukelwa bentwana abangaphasi kweminyaka yobudala eenkundleni zokuthintana ayabanomthelela wokobana bagcine bazibandakanya kezomseme isikhathi singakafiki ngombana eenkundleni zokuthintana uhlangana nabantu abanengi abahlukahlukeneko ngeminyaka yobudala begodu babona izinto ezinengi eenkundleni zokuthintana.

Iye, ungakghona ukugadangisa umvumo onevidiyo ngomaliledinini bese udlalwe kumabonwakude ngombana nawuqeda ukugadangisa umvumo onevidiyo ngomaliledinini wakho, uyakghona ukuthumela abantu ababerega kibomabonwakude umvumo onevidiyo yakho leyo, bakudlalele yona kumabonwakude.

Ngicabanga ukuthi iinthuthi zomphakathi njengokuba sezinama-Wi-Fi wasimahla, angeke kwenze abantu bona balise iinkoloyi zabo, bakhwele iinthuthi zomphakathi nabaya emsebenzini ngombana iinthuthi zomphakathi zibiza khulu, abantu babhederisa ukukhamba ngeenkoloyi zabo nabaya ngemisebenzini.

Amanye amaphephandaba akakghoni ukuhlala angatloli ngabosaziwako ngombana abantu ababerega ukutlola iimphephandaba baphiwe imvumo yokobana batlole ngabosaziwako.

Amaphephandaba amanengi ayawa awiswa yi-inthanethi ngombana iindaba ezinengi seziyafumaneka ku-inthanethi begodu zifumaneka lula. Kwesinye isikhathi iindaba ezifumaneka ku-inthanethi zibanemininingwana eminengi edlula imininingwana etholakala kumaphephandaba ingakho-ke amaphephandaba amanengi sekawiswa yi-inthanethi.

Ngokubona kwami, ividiyo efakwa eenkundleni zokuthintana kufuze ibeyide khulu ngombana abantu abatholakala eenkundleni zokuthintana bayakuthanda ukubukela amavidiyo afakwa eenkundleni zokuthintana ingakho-ke amavidiyo afakwa eenkundleni zokuthintana kufuze abemade.

Indlela yokukhandela bona abantwana abangaphasi kweminyaka yobudala bangakghoni ukubukela amavidiyo angakafaneleki kibomaliledinini, kungaba yindlela yokuthi abantwana abangaphasi kweminyaka yobudala bangangeni ku-inthanethi namkha bangabi nabo abomaliledinini.

Umuntu nakazakuba mbikindaba onekghono ephephandabeni, kufuze bona akwazi ukutlola indaba ezwakalako enze irhubhululo elaneleko ngaphambi kokobana atlole iphephandaba lelo. Kufuneka nokobana umuntu akghone ukuthola abantu angathola kibo ilwazi elipheleleko, ngaphambi kokobana akhiphe iindaba ephephandabeni.

Ukufaka amalimi wesintu kudijithali kungasiza abantu abanengi khulu abangakwazi ukufunda amanye amalimi. Ukufaka amalimi wesintu kudijithali kungasiza bona ukghone ukufunda izinto ezitholakala kumadijithali ngelimi lesintu ngaphandle kokuthi uhlukumezeke uzame ukufunda ngelimi ekungasilo lakho.

Into ongayenza ungathenga enye ifowunu efana nama-Android ngombana ku-Android imivumo yakhona ayithengwa uyakghona ukulalela uyakghona ukulalela simahla ngaphandle kokuthi uthenge umvumo. Ngombana iimvumo yakuma-iPhone ifuna ukuthengwa begodu ukuthenga imivumo lokhu kuqedelana imali. Ingakho-ke kungaba ngcono bona uthenge i-Android lapho ungeze ubhadele khona imivumo.

Ilwazi elingaka zemidlalo ngobunjalo bazo bazithola kibo abalandeli bemidlalo leyo namkha abo-coach bemidlalo leyo namkha-ke bayaya emagrawundini namkha lapho kudlalwa khona zemidlalo bayokubona namkha bayokubukela bese balithola lapho ilwazi elingako ngeziphathelene nezemidlalo.

Umvumo wama-Piano urhatjheka lula iphasi loke ngombana umvumo lo ulula khulu bona ungawuvuma begodu abantu abanengi bayawuthanda umvumo wama-Piano begodu umvumo wama-Piano lo uyajayiveka lula ingakho urhatjheka lula iphasi loke.

Nakudlala ifilimi ngelimi lesintu batlola nangesiNgisi ukuthi kuthiwani. Lokho kusiza ukuthi abantu abangalizwisisi ilimi lesintu bakghone ukufunda ngesiNgisi ukuze bazokukghona ukuzwa bona kuthiwani ngombana abantu abanengi abalizwisisi ilimi lesintu leli ingakho-ke kubalulekile bona nakudlala ifilimi ngelimi lesintu batlole nangesiNgisi ukuthi kuthiwani.

Umntwana obukela amavidiyo amumethe izinto ezingazisiko kufunjathwako. Umuthathela ufunjathwako lo ngombana nguye omenza bona abukele amavidiyo amumathe izinto ezingazisiko kufunjathwako begodu naku-internet. Ingakho-ke kufanele umthathele ufunjathwako lo ukuze angakghoni nokungena ku-internet.

Iye, uqinisile iindaba zephepha iindaba uzifumana sezipholile ngombana iindaba zephephandaba ziphuma ngemva kwesikhathi. Kanti-ke indaba ze-internet uzithola zisatjhisa ngombana indaba nayenzeka nje ku-internet ivela nje ivela msinya khulu ukudlula iindaba zephephandaba.

I-Wi-Fi yinto oyithengela idatha bese niya-connector kiyo. Kanti-ke i-internet kulapho ufumana khona izinto ezinengi ezahlukahlukeneko ezikhulunywa babantu namkha kulapho uhlangana khona nabantu abahlukahlukeneko.

Iye, abantu nabathuthukisa umvumo wabo eenkundleni zokuthintana. Imali bayayenza kodwana akubiyimali enengi kuba yimadlana encani ngombana abanye abantu kuma-internet abayilaleli imivumo ethuthukiswa babantu.